Dikgaisano tsa boditšhabatšhaba tsa metshameko tse di tshwarang mo Aforika Borwa jaaka Rugby World Cup, nineteen ninety-five, FIFA World Cup, twenty-ten le Netball World Cup, twenty twenty-three. Di na le seabe se segolo mo tlhotlheletsong ya bašwa go tsenela metshameko, go tsosolosa kgatlhego mo metshamekong, go aga ditiro le ditšhono tsa bokamoso, go rotloetsa mowa le boipelo le motlotlo wa selegae, go tlhotlheletsa maemo a botshelo go ja go botoka, ditshwantsho tse di rotloetsang, role models, go aga setšhaba se se dirisanang. Di kagisano tsa boditšhabatšhaba mo Aforika Borwa di tlhotlhweletsa bašwa ka ditsela tse dintsi, di tsosa ditiro, di tlhama diphatlha tsa bokamoso, di tlhabolola semowa sa seabe mo setšhabeng.

Boammaaruri ke gore botsala ke karolo ya botlhokwa mo botshelong, bo refa thekgo, boitumediso le kutlwisisano. Re ka dira botsala ka ditsela tse, go nna le boammaaruri, go reetsa le go tlotla maikutlo a ba bangwe, go rotloetsa le go itumelela ba bangwe, go nna le bopelonomi le kutlwelobotlhoko, go se nne le kgotlho kgotsa borai, go sireletsa botsalano, tlotla diphapang tsa maikutlo, itshwarele fa go tlhokafala, bua fa sengwe se sa siama ka mokgwa o nang le tlotlo. Mo bofelong, botsala bo tshwanetse go ahiwa ka maiteko.

Botlhokwa jwa go neela mefuta e e farologaneng ya metshameko mo dikolong, go ikgapelela seo ba se ratang, go lekalekanya di talent-e, go akaretsa bana botlhe. Melemo ya go akaretsa metshameko e e farologaneng, tlhabololo ya mmele le botsogo, boitsholo le maitshwaro, thulaganyo ya taolo ya nako, tshireletso ya semoya le boikanyego. Metshameko e ka oketsang mo dithulaganyong tsa sekolo, kgwele ya dinao, kgwele ya di kgwele, netball, rugby, tennis and athletics. Metshameko e e sa tlwaelegang mme e rotloetsang bontsi, table tennis, badminton, bonolo go e ruta e tsenya maitshwaro le lebelo.

Botsogo jwa mmele, go tokafatsa dipono tsa mmele, go tokafatsa pelo le marapo a madi, go aga marapo le mesifa e e nonofileng, go laola boima jwa mmele, go oketsa nonofo ya mmele. Boitekanelo jwa maikutlo le mogopolo, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo, go lwantsha tshenyego le matshwenyego a maikutlo, go tokafatsa maikutlo a itshepegi, go aga tirisommogo le maikemisetso. Bana ba ithuta go dira mmogo, go tlotla balaodi le go tshegetsa ba bangwe, ba aga maikaelelo a botshelo, go tokafatsa maitshwaro le taolo ya bophelo, go rotloetsa matshelo a a itumedisang le botsogo ba nako e telele.